Okuqeda idatha khulu kulokha nawubukela amavidiyo ngombana amavidiyo kumgadangiso othethweko begodu ngendlela othethwe ngakhona wenzele ukuthi ividiyo enye nenye kuba kuba nenani ledatha eliyidlako.

Ukucoca ngeenqhenyana, i-group chat kuyasiza ngombana eenqhenyaneni lezo niyakghona ukuphana ilwazi oluhlukahlukeneko begodu niyakhona ukusizana.

Ngokusebenzisa i-Wi-Fi, ubungozi bokusebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi, ukwebiwa kolwazi nemininingwana yomuntu efowuninakhe, ukuthelelela ngamagqiwane maniberegisa umaliledinini nisemaduzelane, ukuqhapha nokulandelelwa. Ama-Wi-Fi amanengi aberegiswa ziinkhamphani zobukhwabanisi.

iindaba zemirhatjho yomphakathi kufuze kube ngezenzeka emphakathini loyo? Ngiyavuma kodwana imirhatjho yemphakathi kufanele irhatjhe iindaba zomphakathi zomphakathi oseduzelane nawo namkha imiphakathi yesifunda leyo ekiso.

Isizo likamaliledinini emphakathini likhulu khulu, liyabonakala ngombana umaliledinini niyakghona ukuthinthana noma nisemakudelana, niyakghona ukunikelana ulwazi nisemakudelani begodi niyakghona ukwazisana ngeendaba ezimsinyana.

I-Wi-Fi lisuselwa egameni okubizwa bonyana, bonyana yi-Wireless Fidelity. I-Wi-Fi yindlela yokuthintana ku-inthanethi ngaphandle kokusebenzisa iintambo.

Iye, nje iinkhathi sezitjhugulukile, abantu ababeregisa iinkundla zokuqhumana sebayabhadelwa, kuya ngokuthi ividiyo leyo namkha ingoma leyo ibukelwe babantu abayingaki.

kungakufaka engozini yomthetho, ingozi yomkhumbulo womunye umuntu, ingozi yokuphephulwa kwemfihlo, kutholakale ifihlo yomunye umuntu.

Hluke khulu kunedatha . Izinga lokuthintana, ukusetjenziswa kwamandla wegesi, ukutholakala iindleko zakhona iindleko zakhona zihlukile begodu nokuthintana kwakhona kuhlukile.

Njenganje amafowuni wanjena sele ahlakaniphile. Njengombelethi uyakghona ukuya kuma-settings, ufake i-password, uvalele begodu lapha ku-inthanethi uyakghona ezinye izinto ungazivumeli.

Iye, amakhasi weendaba zemidlalo eenkundleni zokuthintana asilethela iindaba ezitjhisako msinyana ngombana iindaba lezo bazisuka bazibhala njenganje zenzeka, sowazi yoke into nje. Nalokhu ungakabukeli ibholo uyakghona ukuzwisisa ukuthi njenganje etatawini lemidlalo kwenzakalani.

Ngiyaneliseka, ngombana iindaba ebesipha zona basipha iindaba ezitjhisako eziqeda ukwenzeka, sowazi yoke into ngendlela ezenzeka ngakhona.

Ukuzithabisa kulokha wenza into ejabulisa umoyakho, ekhululula umoyakho begodu kulokha wenza namkha udla namkha ubukela, lokha ubukela ibholo, wenza yoke into, into ekhulula umoyakho, eyenza umoyakho ukuthi ukhululeke.

Iye, kuliqiniso lelo ngombana njenganje yokinto seyidijithali, yoke into seyatholakala kumaliledinini. Mawufuna izindaba uzithola nje njengoba ziqeda ukwenzeka, emaphephandabeni kufanele uthole indaba yasekuseni sele uyoyithola ntambama.

Umuntu othoma ukuba nomaliledinini ubonakala msinyana khulu ngoba uzasoloko awuphethe, angawuyekeli, lokhu uphethe umaliledinini.

ungathenga ufunjathwako we-iPhone namkha we-Samsung ngombana kunguwo umhlobo oqinileko begodu bunepilo ede, akusimhlobo otjhinge umotjhakala njalo kufanele bonyana uyilungisise kanengi kodwana mele uyiphathe kuhle.

Iinkundla zokuthintana zihlukahlukene lezi ezibhadala abantu. Njenganje ubuso bencwadi buyakwazi ukubhadela abantu, ne-YouTube iyakwazi ukubhadela abantu kodwana i-TikTok ne-Instagram ne-Twitter azikakarhabi ukubhadala abantu. Zihlukile zihlukile iinkundla zokuthintana lezi.

Iye, kuliqiniso ukuthi amaphephandaba aletha iindaba ngemva kwesikhathi kodwana iindaba zakhona zisuke zinabekile, ziphelele, ulwazi olupheleleko begodu iindaba zakhona ziba zinengi khulu, uyakghona ukufunda uthole ulwazi olupheleleko.

angenza ababukeli namkha abantu abasebenzisa i-inthanethi bangaphatheki kuhle namkha amavidiyo anobungozi kubabukeli.

Iye, ukutjhuguluka kwezinto kungakwenza ukobanyana ungasifaka isikotlelo ngombanyana njenganje uyakghona ukubukela umabonwakude kumaliledininakho. Amahlelo sebawenzele umaliledinini, uyakghona ukubukela kumaliledinini into ebegade uyibukela kumabonwakude.

Kukuthi abavumi besiNdebele abakarhabi ukufaka imivumo yabo ku-YouTube. Sebasebenzisa i-TikTok khulu kungombana yona imsinyana khulu begodu inabantu abanengi ukudlula i-YouTube.

Iinkundla zokuthintana zibasiza khulu abantu ngombana zinikezana ulwazi begodu uyakghona ukuduma msinyana.

khulu phakathi kweenkundla zokuthintana nomvumo ku-inthanethi ziinkundla zokuthintana ngombana njenganje eenkundleni zokuthintana uyakghona ukubukela amavidiyo, begodu amavidiyo kungiwo adla idatha khulu.

Iye, manengi khulu amafilimu weSewula Afrika athandwa ngaphetjheya kufana namafilimu anjengaboTsotsi nabo-How to steal two million lawo-ke kudlala abantu beSewula Afrika kodwana nangaphetjheya bebathanda khulu begodu bawine nabonongorwana bangaphetjheya.

Umlungisi umlingisi oyikutani efilimini uzombena ngokuvela khulu uzobona ifilimu liveza yena khulukhulu begodu kuzoba nguye ozokusinda ekupheleni kwefilimu.

Sibabantu abanengi asikholelwa kobanyana amafilimu kuyinto umuntu azakhele yona namkha abatloli abayitlolileko. Abantu abanengi njengabantu bakade babona ngathi umuntu into ayenzako lapha efilimini yinto ayenza kwamarerhe abazwisisi ukuthi into esefilimini leya itloliswe ikhandiwe. Umuntu usuke ayenza into etloliweko akusikukuthi wenza into kwamarerhe nasepilweni yakhe wenza njalo, abanengi bakholelwa ukuthi umuntu loyo tjhukuthi yipilwakhe into esefilimini leya yipilwakhe.

Iye, iye ngivumelana nerhubhululo lelo ngombana njenganje mawungathi uya ngeendaweni zangedorobheni abantu sele balinga ukwenza izinto abazibona emafilimini njengobutsotsi. Ubutsotsi babona ubulelesi ebabona benzeka lapha emafilimini nabo sele babenza sele bazibona ngathi ifilimu amafilimu lawa ayabahlakaniphisa.

Njenganje sekutjhugulukile yoke ipilo esiyiphilako seyihlangana ne-inthanethi i-inthanethi seyiyipilo yethu. Abantu abangakghoni ukubhadela i-inthanethi ithuba lokubukela amafilimu lawa abalitholi ngombana ku-inthanethi kufuze ubhadale ngaphambi kokobana ubukele ifilimu. Abantu abanengi abanayo imali yokubhadela namkha abanawo umabonwakude namkha umaliledinini we-inthanethi.

Mina ngithanda ukubukela amafilimu kumabonwakude ngombana umabonwakude sengijwayele yena ngithanda yena begodu unaba khulu umabonwakude. I-screen sakamabonwakude sikhulu kunese-phone, se-phone sincani asibonakalisi kuhle.

Indlela engabizi khulu yukubukela amafilimu kulokha nawubhadela i-DSTV uyibukela kumabonwakude kunokuthi ubukele efowunini kumaliledinini.

Ifilimu engeze ngalilibala yifilimu elibizwa ngokobanyana yiTsotsi. Ifilimu leli lisifundisa ngokuthi abalelesi nabo baneenhliziyo nangambana bangenza izinto ezimbi kangangani kodwana baneenhliziyo nabo banonembeza. Kufilimu leli kunomdlali oyikutani umdlali lo ubegade asilelesi kodwana ukwazile ukusindisa ipilo yomntwana begodu wamunikeza ikusasa elihle.

Mina amafilimu amanengi engiwabukelako kumafilimu afundisako afundisa ngepilo afundisa ngezinto ezinengi angiwabukeleli ukuthi ayangilibazisa ngiwabukelela ukuthi ayafundisa.

Mina ngithanda amafilimu lawa abizwa ngokobanyana yi-drama, yi-romance, namkha amafilimu we-suspence lapho kunokuthula khona kuyaliywa kodwana akunakuguruzela akuna kuthuthumba kwesigidi neenguduvamlibe awa.

Ngiloyo naloyo umuntu osabukela amafilimu kumabonakude kodwana esikhathini sanje abantu sele babona amafilimu ku-inthanethi. I-inthanethi itholakala lula kuphi kubomaliledinini babo begodu kwenza izinto zibe lula. Ubabomaliledininabo bakhona ukumphatha koke nje la baya khona. Ngebhesini bayakghona ukubukela lokha nabaseteksini banekhambo bayakghona ukubukela.

I-Tsotsi mdlalo odume iphasi leli zombelele ngombana i-Tsotsi mdlalo owathumba abonongorwana ngaphetjheya.

Imidlalo ukuze ithandwe kangaka iletha injabulo ebantwini abanengi. Imidlalo inikeza ngomdlandla kanye nemiphumela engakalindeleki lokhu kwenza ababukeli namkha abathandi bebholo bahlale bazibuza ukuthi kuzokwenzakalani okulandelako. Ubunye nokusekelalana, ukuzibandakanya nabantu bokucoca ngayo imidlalo lena endaweni lapha bayibukele khona. Imidlalo mthombo wokuzikhakhazisa ukujabula, ukuthintana namkha ukuzibandakanya nokubambisana kwabantu abanengi begodu umdlalo uyarhelebha ukuthi umuntu akwazi ukukhohlwa iinkinga zakhe anazo epilweni uyakwazi ukuwubukela bekakhohlwe.

Awa, njenganje izinto selezitjhuguluke khulu, idatha selibiza khulu begodu kizo zoke ii-network idatha liyabiza liyabiza idatha. Kubangcono lokha nasele une-Wi-Fi yangendlini oyibhadela ngenyanga, kunokuthi lokha uthenge idatha begodu nedatha lakhona liphela msinyana, alisahlali namandla wedatha la sele asibaga khulu. Alihlali isikhathi kuba ngcono nawune-Wi-Fi uyakwazi ukuthi ubhadela ngenyanga i-Wi-Fi le, namadatha wakhona manengi. Kodwana idatha libiza khulu khulu khulu khulu khulu khulu khulu sekutjhugulukile nje, yitheknoloji yabo le, abayisebenzisako eyenza ukuthi kubize idatha.

Esikhathini sanje, idatha sele liqakathekile sele libaluleke khulu ngombanyana iinkhathi sezitjhugulukile lapho itheknoloji seyitjhugulukile itheknoloji yenza iimpilo zabantu ibe ncono. Njenganje idatha liqakatheke ngokuthi i-inthanethi sele yenza amaphilo wabantu abencono begodu i-inthanethi yipilo yabantu, ngaphandle kwayo asisibabantu. Siphila nge-inthanethi ngombana yenza amaphilwethu abencono khulu idatha liqakatheke ngokuthi, lifuneka lisebenze ku-inthanethi ngaphandle kwalo asingeni ku-inthanethi. Ende ubuphilo bethu buyi-inthanethi njenganje sesiphila nge-inthanethi idatha liyafuneka.

Okuqeda idatha khulu phakathi kokuthumelana umlayezo nokubukela amavidiyo, kukubukela amavidiyo okuqeda idatha ngombana lokha nawubukela amavidiyo kuba nomfanekiso ovelako lapha odlalako lapha umfanekiso loya uyadlala. Umfanekiso lo njengoba udlala so, into ezokudla idatha khulu yikhwalithi yevidiyo, yisikhathi sokudlala ividiyo. Nangabe ividiyo ithatha isikhathi esinengi kutjho ukuthi nedatha elinengi liyakhamba kodwana umlayezo, umlayezo sele kumagamanyana owathumelako. Lokha nawufuna ukuthumela umuntu nawufuna ukutjela umuntu into, umlayezo unjalo. Umlayezo magamanyana awuvezi iimfanekiso, awuvezi iinthombe umlayezo ngoba ividiyo iveza umfanekiso iveza iinthombe, idla idatha khulu.

Indlela umuntu angabulunga ngayo i-data ukuze lingapheli msinyana kuzindlela ezinengi khulu, umuntu angakhetha kizo ekongeni idatha. Kokuthoma, yazi namkha zitjele kobanyana i-data ulisebenzisela ini begodu ulisebenzisele into enetlha, ungasimane usebenzisa idatha ngento engabonakali. Njenganje kunokuthi uthenge idatha ngamane uthenge i-Wi-Fi ngombana i-Wi-Fi ngiyo engconywana khulu kunedatha, ngiyo elula begodu ngiyo engathi nemali yakhona ayibizi khulu ngombana amadatha wakhona manengi khulu we-i-Wi-Fi aphala la, wena ozithengela wona, nje kulula umuntu ukuthi athenge i-Wi-Fi ngosebenzisa i-Wi-Fi.

Okuzokwenzeka lokha umuntu nakathola ukuthi uphelelwe lidatha, angekhe asakghona ukusebenzisa i-inthanethi, angekhe asakghona ukuthintana nabangani bakhe namkha nabantu ajwayelene nabo, eenkundleni zokuthintana, angekhe akghone ukusebenzisa i-inthanethi. Umaliledininakho uzawusebenzisela ukukwenza namkha ukufowunela abantu. Kodwana ukusebenzisa i-inthanethi neenkundla zokuthintana angeke akghone ukwenza lokho, kutjho ukuthi ifowunakhe izomele, umaliledininakhe kutjho ukuthi umele alinde abe nedatha.

Idatha lithengeka ngeendlela ezinengi njenganje sele kutjhugulukile, uyakghona ukuthenga idatha ngebhanga ekumaliledininakho namkha uyakghona ukungena esitolo uthenge idatha lakho. Namkha njenganje uyakghona ukwenza i-Wi-Fi, kunokuthi uthenge idatha ngomaliledininakho. Izinto sele zitjhuguluke khulu, ukutjhuguluka akusafani nalokha kade, ukuthi kufuze uye esitolo ukuyothenga idatha njenganje ngomaliledininakho uyakghona ukuthenga idatha lakho uhleli ekhaya, uzihlalele ungakajami umjeje omude. Nedi nje, ngomaliledininakho uhleli phasi, awa sewunedatha wena begodu zinengi iindlela, uyakghona ukudayila begodu uyakghona ukuthenga ku-inthanethi njenganje ama-network la esiwasebenzisako sebasebenzela ubulula.